Ditlamelwa di tšhamekang thata mo dilong tsa pholo, mme tse di dirisiwang thata. Bagolo ba rona ba nne wa mefuta ya ditlamelwana ko ditleliniking ga ba lwala. Ba di newa gore ba kry-e pholo mo one malwetse a ba tšhwereng. So, go botlhokwa thata gore ditlamelwana ba di fumane gona gore ba tsamaelang ko.

Go botlhokwa thata gore bagolo ba rona ba tlhokomelwe ke dintlo tse di ba tlhokomelang. Ha go le thata ka gonne bana ba ga ba sana pelo ya gore ba tla tlhokomela bagolo ba ba lwalang. Ba ngata ha ba sana nako ya selo seo. So go botlhokwa thata gore bagolo ba bone ba bone tlhokomelo ko dintlong tse tsa tlhokomelo gore ba kgone go kry-a tlhokomelo e maleba e ba tšhwanetseng le gore ba tlo go sentle.

Dingwe tsa dilo tse di tlwaelegileng tse re di lebeletseng mo setsong go tlhokomela batsofe ba rona. Ke gore batsofe ba tlhokomelwe ruri pelo e telele ebe teng ya go ba tlhokomela le gore ba kry-e tsotlhe tse ba ditlhokang, or-e ba kgone le bone ba itumelwe le bona ba bone gore ba tlhokomele. Boammaaruri ke gore batsofe ba ngata ba sa tlhokomelwa bašwa ba rona ga ba sana nako ya go tlhokomela ba tlogela ba le yalo ba ba seka ba le yalo. So, go botlhokwa thata or re tlhokomele bagolo ba rona thata.

Mekgwa ya rona e tšhwanetse gore e nne mekgwa e itekanetseng. E nne mekgwa e siameng gore re kgone go tlhokomela batsofe ba rona. Re ba tlhokomele e le tota ka gonne mengwaga ya bone e setse ile ba tsofetse thata. So, go maleba gore re ba tlhokomele sentle.

Lelapa le setšhaba ba nna le seabe se thata gore ba tlhokomela batsofe ba rona, mme ga sa farologana thata mo ditsong tse tsotlhe.

Ee, mo tikologong ya me ditirelo tse di direlwang bagolo ba rona batsofe ba rona ba apelwa. Go na le lefelo mo bagolo ba rona ba apelwang mo go lona mme ba bafa dijo tsa motšhegare.

Mafelo a go tlhokomela bagolo ba rona le bana ba rona a teng, mme bana bao kgotsa bagolo ba tla kgona go nna le ditsala tsa bona ko mafelong ao le bona ba kgone le go fumana ditirelo tse ba tla dirang. Ba bangwe ba roka ba bangwe ba tšhameka kgona ko go nne monate ba kgone go bua le bona, mme ga go tla mo tlabeng tsa go duelwa. Ee tse dingwe di a duelwa ka gonne ba tsaya tšhelete ya bone e ba e fumanang go tswa go mmuso wa rona. So, ke yone e dirisiwang go patala mafelo ao.

Go botlhokwa thata gore mafelo a batsofe a tlhokomelwe and-e go botoka thata gore, gore di lokisiwe gore batsofe ba rona ba go nna mo tsona monate. Ke gopola gore go na le gore bagolo ba a ye ko. Bagolo ba bona ba go tswa ko di government-eng tseo le gore go kry-we di-sponsor-a ba tla sponsor-a batsofe ba kgona go ba isetse dilo tse ba di tlhoka tse ba di tlhokang le tsone di-game tseo go nne monate ba kgone go itlhokomela sentle le bona ba utlwe monate ko.

Ga e ba ame pila ga e ba ame sentle ga gore tšhelete ya pension e nnye go bona gore ga e ka oketswa ga nnye gore le bona ba kgone go itumela ba kgone go reka ditlhokego tsa bone.

Mafelo a teng a batsofe ba rona ba ka ya ko ona go ya go ikwadisa phenšene ya bona e tlo ba tlhokomelang, mme ka dingwaga tse itseng ba ya ko. Mme ba e amogele ge tšhelete ya bone ya pension madi a bona a phenšene.

Tšhelete ya pension e nnye thata mme e ama ba lelapa ba mo go ka gore ga e le kgwedi mme gape ga e kgone go mo ditlhakong tsa bone.

Dingwaga tse batsofe ba rona ba simololang go kry-a pension-e le dingwaga di le sixty, mme ga ke tlhaloganye sentle gore go tlile yang gore ba e simolole ka dingwaga tseo ka gonne botlhoka tiro bo bontsi mo nageng ena ya rona ya South Africa. Mme nna ne ke akanya gore ba e fokotse mengwaga simolla ka dingwaga tse fifty.

Dipetlele ga di nne gaufi le kwa batsofe ba nnang ko teng. Ya gore dipetlele di tla nna kwa ditoropong ko bagolong ba ka se kgone go fitlhela madi a seo, a di nne mo motseng gore batsofe ba rona ba kgone go di fitlhela.

Ga go na le batho ba kwa metseng dikolotsana tse di tla ba kwalang di ba isa dipetlele o ka nna kaone yalo gore batsofe ba rona dikoloi ba kgone go isiwa kwa dipetlele ga batho ba rona ba mmuso ba lokise ba kry-e dikolotsana gore di kgone go ba rwala di ba ise dipetlele.

Mo ke nnang mo teng ke nna mo location-eng mme ditirelo tsa pholo di mo gaufi ra kgona go di fumana mme di thusa thata fa motho a gatelegile a lwala thata.

Go botlhokwa thata ka gore karolo e tšhwanang le kwa mekhukhung ke lefelo mo go dulang go na le mmelo mo teng. Batho ba tla fiswa ke melelo le bana, mme go botlhokwa thata gore ditleliniki di be teng kwa mekhukhung go botlhokwa e le tota.

Malwetse a tšhwanang le mokgotlhwane ga batho ba fisitswe ke melelo malwetse a tšhwanang le bo di-high blood le di sukiri, ke ona o ka e fitlhelang kwa tleliniking ke one a baoki ba thusang batho ka o ne.